Ke tlo ya library ke tlo tletlebela motho a fuweng ho sebetsa moo library. Ke tlo kenya tletlebo ho yena, ke mo bolelle hore Wi-Fi ya library ha e sa sebetsa, kapa ke ngolle a ka sehloohong ho yena haebe ke sa fumane thuso. Ke maikarabelo a library kapa a lefapha hore library e sebetse, Wi-Fi e sebetse library-ng. Bana library ba na le tokelo ya ho sebedisa Wi-Fi, le hore ba sebetse that's why e leng library ya mahala.

Data ya tura matsatsing ana empa ho na le tse kgonehang tse re ka di sebedisang. O ka tjhentjha network e oe sebedisang, wa sheba e betere ebileng ena le di deal tse beterenyana, mme o ka kwala kapa o se sebedise di-social media tse ding, hobane tsona di ja data ho feta mme o kwale data ha ebe o sa e sebedise.

Nkgono ka founu o ka kgona ho etsa dintho tsohle tse ngata, ha o hlokahale hore o bo le ka tlung hore o bue le motho o kgona ho ya hohle ka yona, o kgona ho mamela radio ka yona, o kgona ho mamela dipina, o kgona ho bala Baebele ho yona, ko re di ngata dintho tseo ka kgonang ho di etsa ka selefounu. Kgona le ho romela melaetsa, o kgona ho bona bana ba hao, o kgona ho nka le difoto ka yona.

Ke le sebedisitse nako e telele haholo, ke ka hoo le shweleng. Ke rekile leshala le letjha ho lokisa bothata bona, ke nahana router e charge-wang e betere ho na le e kenywang leshala, hobane ke kgona ho charge-a ka nako e ngwe le e ngwe haholoholo haebe ke na le power bank.

Nna dintho tse ke di ratang ka fonofono ya ka, ke hore ho na le weather-a ke kgona ho sheba hore ho bata ho kae kapa ho tjhesa ha kae tsatsing leo ke ske ka ithola ke na le di-surprise. E ngwe e ke e ratang ka fonofono ya ka ke camera ke kgona ho nka ditshwantsho ho ya ka maikutlo a ka, e ngwe hape e ke e ratang oh ke na le translator haebe motho a bua ntho e ke sa e tsebeng, ke kgona ho kenya fonofonong e nhlalosetse hore motho eo o bolelang ebile ke kgona ho bua le founu ya ka ha ke hloleha hore ke tobetse ke jwetse hore na e founele mang, ha ke hloka thuso.

Nkgono ke kopa o founele batho ba satellite bao o kope ba o lokisetse, hobane bona ba etseditswe ho sebetsa mosebetsi oo, ba tlo batla tjhelete eo ke tla e romela hore ba o sebelletse hantle. Eya nkgono satellite ya hao e tla ba hantle hanghang ha feela batho bao ba ka tla.

Ke bona bokamoso ba basebetsi bo fela tsatsi le letsatsi. Dihlopha tsena tsa tshebetso ya bohlale e tlo nkela batho ba bangata mosebetsi hobane e etsa mosebetsi eo batho ba ne ba o etsa, haebe ho no sebetsa batho ba bahlano mosebetsing o itseng technology ena e ntjha e kgona hore e be le motjhini o e one o sebetsang ntho eo, ho bolela hore batho ba bahlano ba lahlehelwa ke mesebetsi. Batho ba rona ba bangata ba tlo lahlehelwa ke mesebetsi ka lebaka la technology ene e leng ntho e bohloko ha ntse e kenywa monana ditsheng tsa tshebetso.

Kgetha dipina tse thabileng le dipina tsa gospel, hore ke kgethe dipina tsenana tsa sedumedi ke hobane ke batla ho tiisa lenyalo lena le be haufi le Morena, mme tsa boithabiso hore batho ba jaife, ba ithabise, ho be monate hobane lenyalong ke haholo ka thabo, ho tshwantsho ho thabiwe, ho be monate, ho jaifuwe, ho tantshuwe ke hore ho se ke wa ba na le motho a llang kapa a hlonameng.

Dintle tsa social media ke hore o kgona ho fetisa molaetsa ka , o kgona ho beha di-memories, o kgona ho bua le batho ba hole le ba dinaheng tse kantle. Dimpe tsa social media ke hore di ka o senya lebitso haebe o sa bue hantle le batho kapa o post-a dintho tse seng hantle. Social media se le yona e bang sepili sa maphelo a rona. Batho ha ba hira se ba sheba social media hore re bua eng, re batho ba jwang social media-eng.